Ha ke kopana le motho e, e leng hore ha batle re bue ka puo eo re tla kgona hore re utlwane nna le yena. Le nna ke bua ka puo ya ka, haebe ke kopana le motho a buang Sezulu, nna ke bua Sesotho yena a sa tsebe Sesotho le nna ke sa tsebe Sezulu. Re lokela hore re bue ka leleme la English, mme haebe motho e ke buang le yena a sa ikemisetsa hore o tlo bua le nna ka English, o tlo bua le, le nna ka Sezulu. Le nna ke tlo tswela pele hore ke bue le yena Sesotho Re tla dula ntse re sa utlwane jwalo.

Mmangwane o emetse hore ke ngwana wa bo mme wa hao. Ha e le rakgadi ena, rakgadi ena ke ngwana wa bo ntate wa hao.

Malome o re ha o ya lebollong, o rutuwa hore o be monna. Mme ha o fihla moo lebollong o rutuwa ntho tse ngata le rutuwa ho nka patsi. Ho rwalla le rutuwa tse ngata tse kenyeleditseng mosebetsi wa bo ntate.

Ho hona hwa ditumelo tse fapaneng ke hore, ba bang ba na le tumelo ya hore keresemese e hara selemo. Ha ba kresete bona ba na le tumelo ya hore keresmese e ha selemo se fela. jwale ho fapana ho, ho bakwa ke hore re merabe e fapaneng. Ho na le Mamosleme, ho na le Mahindu, ho na le . Jwale tumelo tsa rona di fapane ka hoo le keresemese ya rona e tla fapana.

Bo mme ba hodileng re tena re hanana le mohopolo wa hore ba bo mme ba ha jwale ba se ba apara ka hore ba ya kae, le hore ba aparela na. Ka lebaka le reng o tla fumana motho wa mme ha o tjhesa a ntshitse dimpa di le ka ntle, a beile dirope ka ntle. Le matswele a le ka ntle, ha re sa nahana hore na batho ba bo ntate ba reng. Bo mme ba kajeko lena ha ba sa nahana hore batho ba bo ntate ba tla reng. Ke ka hoo dipeto di ntseng di eketseha ka lebaka la hore bo mme ke bona ba qadileng pele ba kgadisa bo ntate ka o tena ntho tsa bona tse ntshitseng dirope le matswele ka ntle.

Ee ha ya tshwanela ho etswa ke Basotho feela, le baditjhaba tshwanetse ba etse. Ho sa natse hore na ba tlo rutuwa ke mang, haebe nna Mosotho ke kgona ho bontsha moditjhaba hore hlompho hore hlompho hore re kgone ho hlompha, ke sa kgethe hore na motho wa morabe ke ofeng. Le bona ba lokela ha o re hlompha ka tsela e jwalo feela hobane, o ithuta ho tswa motho e mong hore na hlompho ke ntho e jwang ha o hlokahale hore o bo rutuwe ke batho ba bang.

Tiswang kapa se etsahalang hang ha ngwana a qeta ho hlaha, hore batho ba baholo ba tla mo nka ba mo ise ngakeng mme ba re ba le mo tisa phuwana hore a ska hahlamelwa ke ntho tse mpe.

Ee mokete wa pitiki kea o tseba, feela mara ha ke so ye . Ke nahana e ntse e hlokahala mekete e tshwanang le pitiki. Hobane ngwana o kgona ho hlabelwa nku ya hae mono, e bang batho ba sa kgonehe e be lelapa le itshokola, le ka kgona ho thola nku pitiking mme le ha rea ngwana lebitso.